O tshwanetse a rulaganye leeto pele ka passport-o le Visa a reke tekete ya sefofane le go netefatsa ditlhopiso tsa borai mo sefofaneng a latele ditaelo tsa bagwera ba sefofane le ditlhopiso tsa tshireletso. Fa e goroga kwa Nigeria a bontshe passport-o le Visa kwa immigration, a latele melao ya naga mme a tsenye lefelo le le tlhokomelo le go go nna.

Dibese mo toropong di thusa batho go tsamaya ka bonolo le ditshenyegelo tse tla tlase di fokotsa mathata a dipalamo le modumo wa dikoloi. Ke di rata ka gore go bonolo go di dirisa di boloka ditshenyegelo ebile di thusa go fokotsa kotsi ya dipalangwa, ke sa di rate ka gore dingwe di tletse di ka nako mme di ka nna le kotsi fa o sa tlhokomele.

Bothata bo ke kopaneng le bone ke gore karata ya ka e be e senyegile e sa batle go tap-a ebile ge o e reka go na le nako e nngwe ba go botsa gore ga go na network, ke yona mathata ao e fela ga e sa tap-e ba kgona go thusa go tap-a ka yona kwa dibeseng e save-a le nako thata.

Fa go na le seteraeke sa dibese go ka nna le mathata a dipalamo, koloi tse dingwe di tlala ditsela, batho ba ka senya nako le ditshenyegelo go batla tsela e nngwe gape go ka nna le kotsi mo ditseleng. Batho ba yang tirong ba leka go tsamaya ka dikoloi tse dingwe kgotsa ka maoto, ba fokotsa maeto a bone mme ba ka nna le kgatelelo ka hobane go fitlha tirong go ka se nne ka nako e e beilweng.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go boloka polokego, go laola dipalamo, go thusa batho go rulaganya nako ya bona le go netefatsa tshegetso mo tsamaisong ya dibese. Fa bese e ka go ema ka dinao o ka batla tsela e nngwe ya go ya ka yone, tsamaya ka kgotsa dikoloi tse dingwe, ema ka kelotlhoko mme o rulaganye nako ya gago go fokotsa kgatelelo.

Ka lekgetlho la ntlha fa ke palame sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse mme gape ke tshogile ka gonne e ne e le sengwe se sešwa mo go nna ke ne ke fofela kwa toropong e kgolo ya go ya go etela ba go ne go monate ka gonne ke ne ke bona diphiri tse dintle fa re le mo godimo ga maru.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane ka gonne ke tla bona mafelo a a kgakala le go bona maru a le gaufi. Ke rata go fofa ke ye kwa nageng tse di kgakala go ithuta ditso le batho ba teng mme fa ke ne ke le yo mongwe wa go ba se tshabang, nka tshaba ka ntlha ya modumo o mogolo wa sefofane le maikutlo a gore gongwe se ka wa. Ke rata go palama sefofane sa ka hobane se na le gontsi.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke yo a itseng melao ya tsela, a tsamaisa ka kelotlhoko le ka nako, o tshwanetse gape go nna le bontsho mo bapalaming. Bakgweetsi ba dibese ba thusa ka gore ba dira gore batho ba fitlhe ka nako mo tirong, ba fokotsa mathata a sepodisi mme ba naya loeto lo le sireletsegileng le lo le itekanetseng.